Kufuneka ukufika ngexesha ukuphepha nokufika nokufihla, nokuphepha iintlonelo kunyanzelekile ukuba kube nokungxamiseka.

Abasebenzi banokufumana umvuzo wabo naphi na ngaphandle kwesidingo sokuhamba ukuya ebhankini. Oku kuluncedo ngakumbi kwiindawo ezisemaphandleni kwaye iphelisa iimeko zokuhamba nemali iyakhuseleka.

Abantu baboleka kumatshonisa ngoba iibhanka ezinye azibavumeli ukuba baboleke futhi abakhwalifayi ukuba bangaboleka ezibhankini. Umatshonisa akajongi uba i-credit score yakho injani. Uya kunika imali abe ilindele inzala yakhe iphelele futhi ke oomatshonisa bahlala benayo imali esheshayo.

Sithandwa sam ndiyayiqonda ukuba sinonxinzelelo lemali ngalo mzuzu futhi ndiyaqonda ukuba ufuna ukuba siye kumatshonisa. Kodwa xa ndicinga mna ngokombono wam umatshonisa nawo uza konyusela iingxaki zethu, ngoba kaloku abalandeli imiyalelo yebhanki. Inzala yabo futhi inyuka mihla le. Ngoku ndicinga uba siza kuvele sitshone kakhulu ezikolotweni. Singaske sizame enye indlela mhlawumbi eyokuba sibe nemali esecaleni. Sizame noba sivule ishishini mhlawumbi lokuthengisa izinto. Singenza amagwinya okanye sithengise into esiyaziyo uba izawuhamba iza kusenzela imali ukuze sicutha izikoloto zethu okanye ke singazama ukwehlisa iindleko esizenzayo apha endlini zokusebenzisa .

Sithandwa sam, ndiyayiqonda ukuba sinengxaki yemali apha endlini kodwa mna ngokombono wam andiboni ukuba isisigqibo esaphusileyo esi sokuba siboleke imali ezalayo ngoba abantu bebhanka bayalandela imithetho yebhanki. Umatshonisa akayilandeli imithetho yebhanki imali yakhona inyuka inyukile. Xa ungabhatalanga iyenyuka futhi inyuka kakhulu. Ndibona ngathi ke siza kuzifaka engxakini kunokuba sizikhuphe. Kungcono sizame ezinye iindlela esingenza ngazo imali okanye esinganciphisa ngazo iindleko zalapha endlini ukuze sikwazi ukuphila.

Itekhnoloji yasenzela izinto zaba lula kakhulu kula mihla maxesha kule mihla esiphila kuyo. Umzali ongenalo ixesha lokuya ebhankini ayikho ingxaki. Ikhona into ebizwa ngokuba yi-mobile app banking. Uzawubhatala izikoloto apho, uzawuthi avule iephu yakhe, akhethe iakhawunti le afuna ukuyibhatala. Xa ngaba iyavela pha ku-transact, if ayiveli uzawusebenzisa iakhawunti number, abhale i-reference athumele i-proof of uba ade ayofola ilayini ebhenki exakekile.

Olu sapho lungancedakala ngoba imali xa ikhutshwa ebhankini izawuseyiva ixesha and ayizothatha xesha umakhulu, kuzawenza uba angami kwiilayini ezininzi, akwazi ukuma elayinini eyi-one ezofumana yonke le mali yaba bantwana.

Eli lungiselelo luluncedo ngoba uyakwazi umntu okwelinye ilizwe ukufumana imali kumntu olapha eMzantsi Afrika. Futhi kuseyiva namaxabiso ukukhwela uhambise imali ukwenza nezinto zibe lula kusapho ukuba bakwazi ukondleka noba iifemeli zabo zikwamanye amazwe.

Ukuya kumatshonisa ayisosigqibo esinobulumko ngoba uzifumana sowusengxakini engaphezu kwale ubunayo. Kungcono xa ngaba ubona uba uneengxaki zemali uzame ukunciphisa iindleko nendlela osebenzisa ngayo imali ukwenzela ukuba ungaphinde uzifake kumatshonisa ngoba umatshonisa, imali yakhona izala ukodlula ibhanki, futhi umntu wakhona uyifuna ibe ne-interest xa ngaba ungazuyibhatala.

Ngokombono wam ndicinga ukuba into ebangela ukuba ii-ATM zibe neelayini ezinde yingoba abantu abayazi, abanalo ulwazi lweephu futhi abanazo neefowuni ezibene-ephu, iizimathifowuni for ukuba basebenzise iiephu. Abanye bafuna imali ebambekayo. Ufumanise umntu uba loo imali leyo uzayithatha ahambe ayothenga ngayo eShoprite okanye ePick 'n Pay ekubeni ke ngevele waya khona apho azothenga afike athi xa ebhatala acele i-cash back, afumane le mali afuna ukuyisebenzisa.